Ndicinga ngoanti wam apha. Kukho umakazi wam, igama lakhe nguNozimele. Ndicinga uba eli gama alimfaneli tu ngoba hayi umakazi akazimelanga, ungumntu o-dependant, uyakuthanda ukudiphenda kwabanye abantu. Ndicinga uba eli gama eli likaNozimele alimfanelanga ngoba uNozimele mos ngumntu ozimeleyo yena akazimelanga, uthanda umelwa.

Okokuqala, ukufundisa intombi yam ukwenza utywala besiNtu ndingaqale ndihlale naye phantsi ndimcacisele uba utywala besiNtu benziwa uma kwenzeke ntoni, futhi benzelwa ntoni. Ze ndithi ke uma sendisuka apho ze ndithi uma ndibenza utywala ndimbeke apha ecaleni kwam, yonke into esizoyenza ndibonisa yena. Ngoku yena funeke ibe nguye owenza into, umzekelo, uma sizokwenza izidudu zotywala nguye ekufuneka emikse yonke into, apheke ezaa zidudu, mna umsebenzi wam ndizomane ndimkhombisa yena athathe amikse. Ndicinga uba yeyona ndlela endingamfundisa ngayo.

Ukupheka umngqusho oneembotyi kulula kakhulu. Ndingaqale ndimxelele ukuba makafake umngqusho wakhe neembotyi zakhe emanzini ngobusuku ukwenzela uba kuzoba lula for umngqusho wakhe neembotyi zakhe kwilanga elilandelayo uba zivuthwe masinyane.

Ndicinga ukuba abantu abangamadoda bazodlala indima enkulu ekusithatheleni ukutya. Masithi umzekelo, sibuyothenga igrosari etawuni yoku kutya esizokupheka, abantu abangamadoda bazosithulela oku kutya ke ngoku evenini okanye emotweni babeke endlini. Ze bathi uma bagqiba apho bazofaka isandla kakhulu ngapha enyameni, ekuxheleni, uma kuxhelwa igusha okanye inkomo abantu abangamadoda bazobamba apho ke ngoku enyameni baxhele. Oomama babe bebhizi ekhitshini belungisa, bepheka iinyama, bephriphera neesaladi.

Ndicinga uba kubalulekile uba amalungiselelo okupheka ukutya kwesiNtu ahleleke ngendlela ngokwamaqela. Amaqela amanye abe elungisa ukutya ekhitshini, amanye amaqela abe exhela inyama ebuhlanti. Kuye kusebenzeke kalula kakhulu uma kusetyenziswana.

Icebo lokuqala endingalicinga kukutransleyitha, ukutolika. Ndingabhala amagama athile ngesiNtu ndiphinde ndiwabhale ngesilungu, apho abafundi abangasaziyo isiNgesi bazocacelwa uba lithini eli gama. Ndicinga uba ngaloo ndlela kuyoba lula. Nokubonisa baye bathi ngesiNgesi i-demonstration. Umzekelo, uba sithetha ngebhola kube nebhola kube ne-demonstration yebhola, siyibhale ngesiXhosa uba ibhola and then nge-English ball, then ndibona ingathi elo cebo.

Ndicinga ukuba indima ezokudlalwa ngamantombazana ibaluleke kakhulu. Amantombazana ngawo azokha amanzi, amantombazana ngawo azoncedisa oomama ekhitshini ukuphila iveji. Amantombazana ngawo azoncedisa ekuphekeni ukutya futhi nokuhambisa iipleyiti zokutya ebantwini, bazokunceda kakhulu.

Ndicinga ukuba ingaba ngumbono omhle kakhulu ngoba ulwimi lwesiNgesi ayilo lwimi lethu. Ngoku ndicinga uba ingaba ngumbono omhle ukuba ulwimi lasekuhlaleni ibe lulwimi elilo elisebenzisa ezikolweni. Ndicinga uba wonke umntana esikolweni angakulungela ukuba apase a-andastende ukudlula kwilwimi lesiNgesi ngoba ayilo lwimi lethu.